Go tshameka metshameko ya ileketeroniki e e gaisanang e ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka gonne go akaretsa bokgoni katiso le kgaisano jaaka metshameko ya setso fa ene e ntse e le tiro e e itumedisang ya boitapoloso e e dirwang go ijesa monate ka nako ya boikhutso.

Ee, go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko ka gonne metshameko ya difounu tsa cellular e naya boitlosobodutu jwa bonako jo bo motlhofo gongwe le gongwe batho ba le bantsi jaanong ba e tlhopha go na le metshameko metshameko e e tlwaelegileng ya go tshameka ka namana.

Metshameko e e ratwang go tshamekiwa gompieno e fetola megopolo mo go ineeleng le go fitlhelela hardware ya segompieno e dirile gore metshameko e kgatlhe thata mo matlhong le go tsenelela mo maikutlong fa di-platform-o tsa inthanete tsone di dirile gore metshameko ya lefatshe lotlhe ya loago e nne selo se se tlwaelegileng.

Se ke se ratang thata ke metshameko ya ileketeroniki kgotsa ya di-smartphone ke fa e fitlhelesegang le go kgatlha ka yone, o ka tshameka gongwe le gongwe le ka nako nngwe le nngwe ka mo boikhutsong jwa nakonyana kgotsa o ya tirong kgotsa o iketlile fela kwa gae.

Metshameko e tumileng mo inthaneteng ke motshameko wa Mind Craft le motshameko wa Doctor Driving go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka sediriswa jaaka smartphone kgotsa computer-ra kgolaganyo e e tlhomameng ya inthanete mme gantsi o tlhoka account-o mo platform-ong ya motshameko o o ka dinako tse dingwe gape o tlhoka go App ya metshameko eo.

Fa o tshameka metshameko ya mo internet-e ka tsela e e babalesegileng e ka tokafatsa tsela e o dirisanang ka yone le diatla bokgoni jwa gago jwa go rarabolola mathata le go dira mmogo ka setlhopa gape e ka nna tsela e monate ya go iketla le go golana le ditsala tsa gagwe motshameko o ke o ratang thata wa mo inthaneteng ke Mind Craft ka gonne ke kgona go rarabolola mathata ka one.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka tshedimosetso ka gonne e nna e romela le go amogela tshedimosetso fa gare ga sediriswa sa gago le didiriswa tsa batho ba bangwe.

Mabaka a ba na leng ona ke gore ba na le nako ya mahala morago ga tiro kgotsa sekolo gomme go didimetse ebile wa iketla ga gona dilo tse dintsi tse di ka go itayang tsebe metshameko mengwe e na le ditiragalo tse di kgethegileng kgotsa metshameko e e rulagantsweng bosigo ba ka dirisa Wi-Fi ya mahala kwa gae kgotsa ba tlhopha metshameko e e dirisang tshedimosetso e nnye kgotsa e nang le mekgwa ya go se dirise inthanete.

Di ntlhafatsa dikgolagano tsa loago ka go letla batshameki go dirisana lefatshe ka bophara, di naya diteng tsa thuto le mafelo a boitlamedi, go tlhoka didiriswa tse di maatla go tshegetsa metshameko e e ya inthanete.